Ngicabanga ukuthi zikhona iy'nhlelo ezahlukahlukene ey'hambisana nemali osuke uyikhokhile ngaleso sikhathi, ezivumela ukuthi umthwalo wakho mhlawumpe mawuvikeleke. Uma zikhona ngingasebenzisa zona noma ngifake isikhalazo kubona abezendiza ukuthi kukhona la ngingathokozile kahle ngendlela okuthatheka ngayo udaba lwezikhwama noma lemithwalo esifika nayo, okwenza sigcine sibambezeleka kwezinye zezindawo esisuka siphuthuma kuzona. Ngicabanga ukuthi ngingaluvakashela emahhovisi ngixoxe nabo, ngifake isikhalazo nje ngokusemthethweni, ukuze sikwazi ukuthi silandelele loludaba ngokusemthethweni ukuze ngingay'sizi mina ngedwa ngisize nje bonke abagibeli ababa nale nkinga efanayo.

Ave ziziningi kakhulu-ke izinselelo ezibhekana nabashayeli, noma nabantu abasebenzisa noma ukusebenza kwama-shuttle ey'ndaweni zasemakhaya ngoba akekho ongazi ukuthi ey'ndaweni zakithi zasemakhaya kakhulukazi KwaZulu-Natal kunabantu abathatha lo msebenzi wezokuthutha, njengomsebenzi wabo noma okumele uphathwe yibona kuphela. Uma ushayela lezi moto, usuke usenkingeni ngoba bazoku vimba, bakufune lokho abasuke bekufuna khona noma bakubuze lokho abasuke bekubuza khona. Bese, uma ungasaphenduli noma ungasakuvezi lokho abakudingayo sekuy'ngxabano lapho esibona khona kushiswa iy'moto ey'suke zenza lo msebenzi noma kulinyazwana kuba nempi phakathi kwakho nalaba abasuke bemboni yamatekisi. Ziningi kakhulu izinselelo ababhekana nazo.

Ngicabanga ukuthi uma kungabhalwa ngisho amahora alindelekile ukuthi enizowahamba endleleni kulolu hambo osofuna ukulithatha, kubhalwe nje kuphelele njengoba sisuke sibona uma ubhala, mawubhalelwa ithikithi lendiza liyasho ukuthi isikhathi sakho sokuhamba, isikhathi esiwukuthi futhi elindeleke ukuthi ufike ngaso, isikhathi esiwukuthi bese phela siyagcineka naleso sikhathi ngempela futhi sifike siphephile. Kuqinisekiswe nale zokuphepha kuyona ibhasi uyabona. Bese kwenzeke nesiqiniseko sokuthi nomuntu ozobe ebekwe eduze kwakho umuntu osesimeni ngempela sokuthi angahlaliseka angahlalisana nawe nize nifike ikakhulukazi kumabanga amade, kakhulukazi abantu abaphuza utshwala, babhekwe kakhulu, nababhemayo.

Ngakithi nje uma singakhuluma ngendawo yangakithi, izaguga zaba nethuba kule minyaka edlule ukuthi zihambe ziyocela kwa-Transnet noma enkampanini yamabhasi engicabanga ukuthi iyona enkulu lapha KwaZulu-Natal noma lapha nje eNingizimu Afrika yonkana. Sayocela ukuthi ibhasi mayingene zonke iy'tiladi zangakithi icoshela abantu ibase emadolobheni, hhayi ngoba zingekho iy'tobhu lapho okuhamba khona ezinye iy'moto ey'fana zamakhumbi. Kodwa babecabangela ukuthi bona ngoba sekunzima ukuthi bafike ey'tobhini makube khona kodwa ibhasi ezobacosha ibase edolobheni ngamanani futhi acabangela bona asebekhulile. Cabanga ukuthi lokho kukodwa nje kuyawenza umqondo ukuthi akungaphoqwa ukuthi baye ey'tobhini kodwa kube khona ukuthathelwa.

Ave kubalulekile ukuthi kuvakashelwe yona imiphakathi ku-check-we noma kucutshungulwe kubantu asebekhulile ukuthi yini bona abay'fisayo ukuthi ibe nezinguquko kwezokuthutha. Lokhu abaye bakwenze abakubiza nge-Qquestionnaire lapho kubhalwa khona yonke imibuzo ebhekiswe emphakathini bese kubhekwe ukuthi baphendula bathini iningi labo livumelana ngokuthini. Bangakanani abathanda ukuthi? Bangakanani abaphendule ngale ndlela? Kubhekwe ukuthi yiziphi iy'nguquko abangazithanda bese ekugcineni kwalelo kwalelo phepha bese kuba khona imibuzo ezobanikeza ithuba lokuthi bagonyuluke baveze ushintsho noma izinto abacelaukuthi zenziwe kwezokuthutha. Kuzobhekwa-ke ukuthi bangakanani abacele lokhu, bangakanani abacele lokhu kuze kubonakale ukuthi abantu bathandani bona bafisani kwezokuthutha.

Ngicabanga ukuthi uma sikhuluma ngomuntu oya esontweni noma odinga ezokuthutha ngeSonto ngoba eya enkonzweni lapho sikhuluma ngomuntu oyedwa kodwa akakhonzi yedwa enkonzweni, baningi. Ngakho ngicabanga ukuthi kungamele kuhlelwe, kungahlelelwa umuntu oyedwa, kodwa kuhlelelwe iningi labantu asebekhulile bathuthwe ngobuningi, kungazuzi umuntu oyedwa kulelo hlelo kodwa kuzuze umphakathi wonke ukuze le nto ibe nesisindo. Ngingasebenzisana nohulumeni ukuthi sithole uxhaso oluzothutha laba bantu lubase enkonzweni okuzobalekelela futhi nabo ukuthi bakwazi ukuqhubeka nempilo noma sebekhulile kodwa bakwazi ukufika ey'ndaweni lapho bazothokoza khona badumise uNkulunkulu ngokungesabi nokungacindezeleki.